Letsatsi leo re ileng re tsamaya ka bese leba lelapa laka le bile monate haholo. E bile letsatsi leo re neng re ihlophisetsa ho ya province-ing Western Cape. Ho bile monate haholo hobane re ne re le kaofela, re thabile re thabetse ho bona Western Cape, re ya motseng ona wa Cape Town. Re ne re tshwarehile hantle ka hare ho bese hoba ho ne ho na le ntho tse ngata tse re di fumanang. Ne re fumana dino, re fumana le dijo, dijo tsa teng le tsona ne e le dijo tse monate. Mme mmino ona o ne o le monate haholo ho ba motho e mong le mong o na ikgethela ho re mmino o kgethe o feng. Ka hoo, re ne re tshwarehile hantle, ho se na bothata.

Ee, ho na le boikarabelo ho ba bang ba setjhaba ho tshehetsa batho ba baholo ho ba ha ba palama di palangwang tsa setjhaba. Ho lokela ho re ba tlotle le ho ba thusa ho feta ka mekgahlelo e , haholo ha ba le kotsing kapa ba sa kgone ho tsamaya ha bonolo. Mohlala, ha eba ba sa kgone ho ema, re lokela ho ba fa sebaka se seng sa ho dula, ho ba thusa ho palama le ho tswa ka mokgwa o bonolo le o sireletsehileng ho bohlale.

Ke na le mokganni wa bese eo ke ileng ka ba le kamano e ntle le yena, haholoholo ha ke ne ke na le sebaka sa ho sebedisa di palangwang tsa setjhaba. Ke ne ke ntse ke tsamaya kamehla, re ne re na le kutlwano e ntle le puisano. O ne a tla ba le tshehetso ho etsa ho re re be le sephuthelwana se bonolo, le se sireletsehileng. O ne a tseba ho rorisa bapalami le ho ba ba hlokomela, mme re ka hlokomela ka botlalo le polokeho. Kamano ena e ka ba monate ha re sebetsa le ho ba le maikutlo a matle bakeng sa boikgohomoso. Le tla ho ba sepalami se molemo.

Ke nahana ke boikarabelo ba mokganni le monga taxi ho sheba ho re tekesi ya bona e loketse tsela. Mara haholoholo onga taxi ke yena a tlamehang ho hlokomela ho re ntho tsohle tse ka taxi-ng di lokile. Ho re taxi e sebetsa hantle, menyako e buleha hantle, e na le senotlolo sa ho start-twa hape di wiper-a tsa teng di hantle di kgona ho phumula festere ho re mokganni a bone ho tsela. Hape dithaere tsa teng ke monga monga taxi a tlamehang ho sheba ho re di hantle di loketse tsela.

Ke batla ho beha kopo ya complaint-e mabapi le ho dieha ha sefofane sa ka, ka lebaka la diphoofolo tsa pula tse matla. Ke utlwile bohloko ho tseba ho re ho dieha ha sefofane sa ka ho amme nako ya ka le meketjana ya ka. Haholo ha ke ne ke sentse ke itokisetsa ho fihla sebakeng seo ka nako. Ke utlwisisa ho re diphoofolo tsa pula di ka thibela di palangwang tsa sefofane. Empa ke ne ke lebelletse ho re ho be le puisano e nepahetseng ka ho fana ka tlhaloso e felletseng mabapi le ho re ho dieha ho tla nka nako e kae.

Ee, ke nahana ho re bo ramakoloi ba ka nka ditlhaloso tsa baeti ka botebo. Empa ho itshetlehile ka ho re na ba na le boikarabelo le tlhokomelo ho ditaba tsa bareki. Ha eba baeti ba na le ditlhaloso tse fapaneng kapa ba na le mathata ka ditshebeletso, beng ba , ba makoloi ba thusa ho ntlafatsa tshebeletso e fanwang ka yona. Ha eba hona le di tlhaloso tse ding tse amang le ditshebetso ya sehlopha sa makoloi, beng ba makoloi ba lokela ho mamela ba sebedise maikutlo a baeti. Ho, le ho etsa diphetoho tse ka ntlafatsang maphelo a batho, baeti.